Kungithinta khulu lokhu ngombana imali esiyirhola emberegweni ayisiyinengi khulu kukuthi ingakghona ukuthenga ithikithi lebhasi ngelanga namkha qobe nakuphela inyanga.

Ngokombono wami lokhu kubangelwa kukuthi imiphumela yemoto ayijwayeleki. Izinga lokuphila labantu alikhambiselani neentengwezi. Amamakhethi aya, aya phezulu

Ukukhutjhulwa kwentengo zeembhesi kubalimaza khulu abakhweli ababerega namkha abasebenza ngemakhwitjhini ngombana abarholi imali eyaneleko.

Kufanele kuboniswane nabakhweli, kuqalwe iintengo zamafutha begodu kuqalwe namandla wokuthwala abantu abakhwela ibhesi.

Iye, ngibona bona urhulumende kufanele angenelele, lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula intengo ezibhadeliswa abakhweli.

Iye, ngibona bona ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini.

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngobujamo.

Ngibona bona kuyakhutjhulwa nje ngaphandle kokutjheja isimo somuntu.

Iye, ngibona ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Kufanele kube nethikithi ekhombisa bona umuntu lo ukurhola ipentjheni.

Awa, kufanele baqale iinomboro zabo zomazisi namkha babuze iminyaka yabo.

Kungabasiza khulu ngokubabulungela imali ngombana imali ebayitholako le yomndende ayisiyinengi khulu.

Ingaba maphesenti amatjhumi nahlanu, lawo abangehliselwa wona entengweni yokukhwela ibhesi.

Awa, iinkhamphani zeembesi azibatjheji ngokwaneleko abakhweli bazo.

Awa, iimbhesi azikhambi ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.

Iimbhesi azibafikisi ngesikhathi abantu abahlala ngeendaweni ezingemakhaya.

Awa, abakhweli beembhesi ababaphathi kuhle abakhweli babo kuya ngomuntu.

Awa, iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni azikaneli.

Iye, kurhelebha khulu ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni.

Iimbhesi kufuze zibe nendlela yazo la zikhamba khona zizodwa ngombana zinokutjhayela ngendlela engasi ngiyo, begodu nespiti abakhamba ngaso sistararha khulu kunalesi iinkoloyi esisiberegisako.

Iye, indawo ekhamba iimbesi iyaba nemigodigodi.

Ngibona kufaneleke khulu ukuthi indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri.

Isilinganiso sebelo ekufanele sibekelwe iimbhesi simatjhumi abunane.

Kufanele balilisele umtato ekhamphanini yebhesi le aberega kiyo.

Nasikhamba ngamatekisi sizizwa singakaphatheki kuhle ngombana amatekisi eqa imithetho yendlela. Sibona iimpilo zethu zingakaphephi kuhle.

Awa, abatjhayeli bamatekisi abatjhayeli ngebelo

Nasikhwela ngeteksini siminyana khulu.

Awa, amateksi athutha umphakathi eendaweni zemakhaya nemalokitjhini akakalungeli ukuba sendleleni.

Abatjhayeli abanengi bamateksi batjhayela barhamulile.

Ngikghabhudlheka khulu lokha iteksi idlula amarobodo nalokha abovu.

Kungaba mnandi khulu begodu iimpilo zabantu abakhwela amatekisi zingabulungeka.

Ibizo lokudlala abatjhayeli bamateksi engibaziko ababizana ngawo ngumageza.

Awa, ngibona lokho kungakalungi khulu.

Kungaba kuhle khulu lokha amatekisi nange ayenzelwa umzila wawo awodwa.

Iye, kufanelekile bona amapholisa abafune abomazisi babakhweli.

Ngibona lo kumbono omuhle khulu ongarhelebha ngokuphephisa amaphilo wabantu.

ngokuthi lokha nabalayitjhe abakhweli ngokudluleleko bayiswe ngepholistetjhi namkhana babotjhwe.

Awa, amarenke wamateksi eSewula Afrika afeyila.

Awa, akukaphephi ukukhwela iteksi emarenkeni wemadorobheni weSewula Afrika.

Bangenza isiqiniseko sokuthi balandela yoke imithetho yendlela begodu babopha namabhande

Kubathinte khulu abasebenzisi beenthuthi zomphakathi. Ukoniwa kwemithangalasisekelo yeentimela ngombana isitimela sitjhiphe khulu kunezinye indlela zeenthuthi.

Ama-Uber nofana ama-Bolt akusi mhlobo weenthuthi ophephileko kodwana ukghona ukufika msinya khulu la uyakhona uphephile.

Into engihlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini, kukuthi ibhesi ayithembeki. Ngesinye isikhathi ayizi ngesikhathi esifaneleko iyaladelisana.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri, kukuthi kungena ithuli elinengi khulu. Enye yezinto abantu bayagudluzeka, kwenza ukuthi siloko sithintana ngemizimba, abanye bawela abanye phezulu.

Lokhu kusiza ngokungaladelisi ezinye iinkoloyi, namkha ngokungathikamezi ezinye iinkoloyi endleleni.

Nangikhamba ngebhesi ekhamba ibanga elide, ngenza isiqiniseko sokuthi angiseli izinto ezinjengamanzi ne-cold drink namkha isiselo esimakhaza. Ngenza nokuthi ngithenga amabhanana ngaphambi kokuthi ngikhwele ibhesi.

Ngingabona kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, kukuthi iimpetroli neendizeli nazo ziyakhuphuka. Lokhu kwenza bona abantu bamabhasi nabo bakhuphule imali.

Abantu bakhetha iinkoloyi ezigijimako, ngombana bafuna ukufika msinya lapho baya khona.

Intengo yeembaseli ithinta amahlelo wokukhamba nanyana wokuvakatjha womndeni wami ngokuthi imali yokukhwela ibhesi namkha iteksi iyakhuphuka. Akusabi yimali leya abeze ngayo ngapha.

Abatjhayeli beenkoloyi batlhoga abantu abangabakhweza ngeenkoloyini zabo, ngoba abantu basuka babalekele ebhasini. Njengoba imali yakhona yokukhwela yehle khulu kunaleyo yekoloyi.

Iye, kulungile bona urhulumende alawule intengo yeembaseli, ngombana ezinye zeembaseli zisuka emazweni wakude. Lokho kwenza ukuthi kufuneke imali, ezikghona ukususa iimbaseli ngale izilethe ngapha.

Iye, ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezigijimako. Inzuzo yokuthoma ukuthi ufika msinya lapho uya khona, nakhona ayilayitjhi abantu abanengi, woke umuntu ukghona ukuhlala anabile ngekoloyini.

Ukuba nekoloyi kuthinta khulu isabelomali somuntu, ngombana umuntu kose atjheje ukuthi uthela ngani iimbaseli namkha uthela iimbaseli yemalini.

Abantu bangonga ipetroli ngokusebenzisa iinkhwezi zomphakathi , ngokukhamba babanengana.

Intengo yeembaseli ithinta khulu intengo yokudla, ngombana iindleko intengo yokudla iyakhuphuka nayo iimbaseli nazikhuphukako.

Awa, angiboni bona abafundi bafanele baye esikolweni ngeenkoloyi ezizijameleko, ngombana eenkolweni iinkolo ezinengi zinamabhesi akhweza abentwana besikolo. Ende amabhesi la akhweza abentwana besikolo ngentengo ephasi khulu.

Angiboni lokho kumbono omuhle, ngombana isimo sezulu asifani qobe ngamalanga. Kungenzeka bona ngalelo langa imvula iyana umuntu akhamba ngebhasikila. Lokho kuyokwenza bona kube nzima khulu ukuthi umuntu afike lapho aya khona, ngombana imvula izobe ina begodu umuntu loyo uzobe athambile. Lokho kubangela umuntu ukuthi agule aphathwe mgomani.

Ngibona ukuthi iinkoloyi ezikhamba ngepetroli zincono khulu, ngombana nawungaphelela yipetroli usendleleni uyakghona ukuya egaratjhi eseduze ugcwaliselele ipetroli. Kunalokha nawukhamba ngekoloyi ekhamba ngegezi, kufanele ubuyele emuva ekhaya uyokutjhajisa ikoloyi le bona ukghone ukufika la uya khona. Lokhu kungaba yingozi khulu, kwenza nomuntu ukuthi alale endleleni.

Yepetroli ithinta abatjhayeli bamateksi ngendlela yokuthi, abantu bagcina sebabalekela ebhasini, ngombana ibhasi inentengo . Beteksi bona fanele bathele khulu ipetroli begodu akhuphule neentengo zokukhwela.

Ubungozi bokukhamba ebusuku kukuthi ungabanjwa ikunzi, nokuthi kungenzeka ungaboni nala uya khona.

Iintimela ezikhamba ngaphasi kwehlabathi ziintimela eziberega ukuthutha izinto ngemayinini.

Kusetjenziswe iinsimbi imibhowudu, ihlabathi, i-concrete nesamende.

Umuntu kufanele enze bona ubophe ibhande le-seat namkha lesitulo sekoloyi, aqale bona amavili wekoloyakhe agcwele, aqale nokuthi ikoloyakhe ine-oli nokuthi ayivuzi i-oli na.

Mina isikhathi engingasikhumbula ngilokha nangigibela i-Gautrain. Ngaphakathi kwe-Gautrain abavumi bona kube nabantu abajama ngeenyawo. Woke umuntu kose ahlale phasi.

Ubuhle bokukhamba ngeembhesi ezikhamba ebusuku, ibanga elide, kukuthi ukghona nokuphumula kuhle. Ungafika msinya ngombana ibhesi ayikhambi ijama koke.

Bangabhalwa namkha banikelwe amathikithi, lawa abazowabhadelako ngendlela abenza ngayo, wokukhweza abantu abanengi eteksini ukudlula inani leteksi.

Abakhambi ngebhesi indlela ede, kose babe nama-garage la bazokukghona ukujama khona, bathenge ukudla, bebakghone nokuberegisa indlwana encani.

Bafanele babambe iimbhege zabo kuhle, benze bona bayabambelela nokubambelela ngesitimeleneso.

Nawufake iinliliso, angekhe ukghone ukuzwa bona isitimela sesikhamba kuphi, nofana sesiyokuhlisa kuphi.

Ezinye zezindlela azibonakali kuhle ngesibanga sokuthi kuba bekungu ebusuku, okhunye kungaba kukuthi abotsotsi bangajamisa ibhesi leyo, bathathele abantu izinto ebusuku.

Ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana i-Uber kukuthi ungalahleka, namkha baku-kidnap, ungathathelwa izinto, nawumumuntu wesifazane ungadlwengulwa nokudlwengulwa.

Ihlangothi engingalithandiko kukuthi ugcine sele ubhadele imali enengi kunaleya oyibonileko, nawubawa ukugibela i-Uber.

Basiza umphakathi ngokwenza bona umphakathi ukghone ukuthola izinto ngobulula.

Iye, ngibona kulunge khulu bona amathraga abhadele imali enengi ukudlula ezinye iinkoloyi e-toll gate, ngombana amathraga makhulu, aphethe izinto ezibudisi. Amanye akhamba nange-speed esiphasi endleleni.

Abantu bafuna ukufika msinya lapho bayakhona.

Abantu abadala batshwenywa madolo namathambo. Lokhu okwenza bona abakghoni ukujama isikhathi eside, abanabo nabantu abangabasikimela babanikele iinhlalo ukuthi bahlale.

Umhlaba ungahlangahlanganisa khulu nakungasijamiswa iinkoloyi, abanye abantu bangafika ngemva kwesikhathi eside la bayakhona.

Umtjhayeli wethraga angazisa bakhampani yakhe lokha nakazizwa angakaphephi, enye kukuthi alandele imithetho ebekiweko yokuthi ngisiphi i-speed ekose asilandele.

Amathikithi webhesi athengwa nge-inthanethi, mathikithi webhesi eziya eendaweni ezikude, ezinjengeKapa e-Richards Bay nezinye zezindawo.

Abantu abakhamba eduze nesitimela, nesiporo sesitimela banokuba nobungozi bokubulawa ziintimela lokha nabawele ngesporweni or lokha iinyawo lomuntu nalistake ngesporweni.

Ziqinisekisa ukuphepha ngokuba nabomatjingelani ngesitimeleni abazokukhambakhamba ngaphakathi kwesitimela, batjheje ukuphepha kwabantu.

Umbuso ufanele uvikele amalungelo wabantu, namkha wabatjhayeli bama-Bolt ngombana abantu abatjhayela amateksi bayababangisa la endleleni, bona abakafaneli ukulayitjha abantu kwezinye izindawo la kukhona khona amateksi.

Ubungozi bokuberegisa, namkha bokusebenzisa ipetroli engasisemthethweni kukuthi ikoloyakho ingavutha ikhamba.